Ha ho na letho ke tlo e buang ho batho bao se nka se etsa ke hore nka suthisa Quantum eo ka e behella morao. Yaba ntse ke kenya di-Nyathi feela, di-Nyathi, di-Nyathi feela. Ho tla tswa ho bona hore ba palama or ha ba palama, empa ha e le Quantum ba kekebe bona ba e bona hobane nka e suthisa ka e beha kwanana morao.

Ho kile ho wa ba ka tsatsi le leng ho ileng re le re tsamaya nna le lelapa la ka. Ka kgwedi ya Tshitwe, re ne re tsamaya re ya kwanana Durban, re ne re tsamaya ka yona bese. Ho ne ho le monate, ba re tshwere hantle kannete. Ho tsamayeng wa rona re ne re tsamaya ntse re ema for batho ba ka batlang ba ka hlokang toilet, hape re ema le diteisheneng hore batho ba kgone hore ba reke dijo. Bao ne ba ne ba sa tshwara dijo le ba hlokang metsi. Ho ne ho le monate haholo.

Mokgotsi ke tshepa hore o ntso o le hantle. Ke ne ke re ke o founele re tlo kgona ho bua ka taba tsa ditjhelete. Ke ne ke re nna ho ka ba jwang hore re tshware di-one point two. Ka tsela eo, re tlo kgona hore re kgone ho reka dijo mohlomong le ha ntse re kena dishopong, ho tlabana le dintho tse re diaparo nyana tse re tla di ratang. Re kgone hore re reke.

Ne ke kopa hore bakganni ba dibese, ba utlwele batsofe bohloko. Ke kopa hore ha e be bese ke ten ranta. Ke ne ke kopa hore ho batsofe ba ba theosetse yona ka three ranta. Ka tsela eo, bona ba tla patala, ba tla patala seven ranta, hobane ke batsofe and ke batsofe, re ba etsetse bophelo ba bona bo be.

Se nka se etsa ke hore nka bolella monga koloi hore nka se kgone hore ke palame tekesi ena ya hae. Ke mo fe lebaka hore lebaka le nka le etsang hore ke se ke ka palama tekesi ya hae, ke hobane ha ke utlwe ke mo tshepa le koloi ya hae. Hobane e le sekorokoro, ke na le yona tokelo ya ho tjho jwalo hobane ha e ka kena kotsing moo ho tlo etsahalang? Hape ke a e patala koloi eo ha ke palame mahala.

Ee tsona dia fihla lekeisheneng le ke dulang ho lona, ebile ke a di sebedisa tsona dibese tseo tsa masepala. Di tsamaya hantle ebile di ya nfihlisa moo ke yang. Ke ne ke kena sekolo, ke ne ke sebedisa tsona ho ya sekolong le ho kgutla hae.

Ho pakeng wa hao koloi o tlameha hore o shebe dipidi tsena tsa hao tse pedi. O shebe le moo ho pakang teng hore seo o tlo pakang ho sona. O tlo kgona hore o felle nna moo, ka tsela eo o tla kgona o no ntso oe kganna hanyane le hanyane hore o be kgone hore o kene.

Ke ne ke tsamaile le lelapa la ka re ile ko Durban. Ho tsamayeng hwa rona ho ne ho le monate haholo. Re ne re tsohile re le lelapa re re re yo ithabisa e ne e le nna e le mme wa ka e le ngwaneso. ho no ho le monate re sebedisa bus-e, ho ne ho le monate, ha re fihla hona moo Durban e ne le tulo e ke qalang ho e bona ebile ke bona le lewatle le le leholo.

Ha ke bone ho hlokeha hore ke ngangisane le mokganni, hobane ha o biditse Uber App-ong ya hao le ho wena ha o, o fihlile moo o yang teng. E ya ho bolella hore ke bokana tjhelete ya hao ke bokana o tlamehile oe fe mokganni. Jwale se nka se etsa mokganni ke hore ke ntshe founu ya ka, ho ntseng hwa ka founu. Ke mo bontshe hore nna ho nna e re ke tlamehile ke patale mashome a mararo ke ena. Ho yena a mpontshe hore e reng haebe ho yena e re mashome a mane, o tla tlameha hore ae lokise le batho ba o ba hoba nna ke patala ntho e re e ntjweditse hore ke e patale phoso ha se ya ka.

Ee nka ba kgothaletsa haholo hore bae sebedise hobane e thusa haholo, ebile ke bona e ka ba thusa haholo bona batho ba baholo hobane e molemo.

Tshebeletso ya dibese nka e fa noto, hobane tshebeletso ya teng ha e kgotsofatse hohang. Ha di tshware nako di re fihlisa lata, nako tse ding o thole hore ho thwe di tlamehile di fete ka mora fifteen minutes, empa tsona ha di nka nako e telele ho na le eo. Ke ka hoo nka difang noto hobane tshebeletso ya teng ha e kgotsofatse.